Swo tirhisa bangi ya le ka inthanete i ku. Makhamba mo tala ya swi kota ku va na ku fikelela eka swilo swa wena ku fana na mavito, tinomboro ta khadi, akhawunti number, leswaku ya nga kota ku endla vugevenga hi swilo swa wena. Ya nga kota no teka mali eka bangi ya wena hi foyini.

Loko a ndzi fambisa phephahungu ra vaaki xana a ndzi ta katsa swiyenge swa ku hleva? Eya. Hikuva phephahungu vanhu sweswi eka minkarhi ya sweswi, a va ha ri tirhisi hikokwalaho ka ti-cellphone leti ti nga na ti inthanete laha vanhu va kotaku ku kuma kona mahungu. Ku nghenisa swiyenge swo hleva a swi ta endla leswaku vanhu va va na ku tsakela eku xaveni ka phephahungu, va ta kota ku twa timhaka leti ti humelelaka eka nkarhi walowo. Ku va ta tshama va kha va swi tiva leswaku ku endleka yini etikweni.

Hi nga tiyisekisa hi ndlela yo vanhu va nga vi na ku fikelela ka AI minkarhi hinkwayo. Eminkarhini leyi hi hanyaka eka yona, vanhu a va ha koti ku endla swilo hikokwalaho ka AI. Va teka ku tshemba ka vona va ku veka ehenhla ka AI, xin'wana na xin'wana va lava ku endleriwa hi AI. Leswi ku kombisa leswaku AI yi yi lawula vanhu, ematshan'wini yo vanhu va lawula AI.

Lawa ni nga ma tekaka leswaku phephahungu ra muganga wa ka hina ri pfuneta ku hlayisa kurhula na vun'we exikarhi ka vaaki ematshan'wini yo va endla va lwa, hileswaku i nga tsali timhaka ta vanhu leti endlekaka emugangeni. Hikuva loko wo lava ku tsala timhaka ta xikombiso loko ku humelela swin'wana endyangwini wo karhi, u swi tsala eka phephahungu, swi hlayiwa eka phephahungu. Van'wanyana a va swi koti ku miyela, va nga vulavula hi tindlela tin'wanyani to endla ku vinyi va mahungu lamayani va nga wa khomi kahle. Leswi nga ta endla leswaku ku nga vi na kurhula emugangeni va tshamela ro lwa.

Hi khomphyuta i ku va munhu a nga koti ku tirhisa khomphyuta. Loko u nga koti ku tirhisa khomphyuta hi ndlela leyi faneleke, yi ta ku xanisa. Munhu i fanekele a va na vutivi byo kota ku tirhisa khomphyuta loko a sungula ku yi tirhisa. Na ku tiva ku loko i lava ku endla xo karhi i ya xi kuma kwini, loko i endla xo karhi i xi veka kwini ende i ta xi kuma njhani loko i xi lava endzeni ka khomphyuta.

Ya ku lemuka mbulavulo i ku va munhu a lemuka leswi a vulavurisaka swona na vanhu van'wanyana. Hi fanekele hi lemuka hikuva, vanhu van'wanyana a va swi koti ku vulavula kahle na vanhu. Ngopfungopfu na vanhu lavakulu, i fanekele i vona leswaku i vulavula njhani na vanhu lavakulu. Ene i hlawula na marito ya ku vulavula hi nkarhi wolowo wa ku i vulavula na munhu njhani, hi ndlela yihi.

Ndzi tshama ndzi va na swiphiqo swo kuma mfikelelo wa vuhlanganisi bya Wi-Fi? Eya. Ndzi tshame ndzi va na byona hikwalaho ka ku va ni nga kumi mfikelelo wa Wi-Fi leyi yi nga na netiweke eka ndhawu leyi a ndzi tshama eka yona. Ndzi byi lulamise hi ku va ndzi lavalavana na i netiweke leyi yi nga kahle eka ndhawu yaleyo ndzi tshamaka eka yona, ku va ni kuma na mfikelelo wa Wi-Fi eka ndhawu yaleyo.

Ndzi nga papalata ku xava swilo hi tifoni va kha va nga tivi munhu. Na loko u lava ku xava swilo hi foni, munhu a ku i nga n'wi rhumeli mali ebangini ya yena u n'wi endlela ti-cash send. Hi yona ndlela yo sungula leyi vanhu va fanekeleke va yi tekela enhlokweni, ku munhu loyi a nga va a kha a endla swilo swa vukhamba. Nakona vanhu vo tala lava xavisaka eka swihangalasamahungu, i fanele a va a kha a tirhisa mavito ma yena ma ma le pasini na swithombe swa yena swa ntiyiso.

Ku hangalasa mahungu eka social-i midiya i ku va vanhu va hangalasa mahungu yo ka ya nga ri wona. Vanhu a va ha tirhisi social midiya hi ndlela ya kahle masiku lawa, va tirhisa social media yi ku vavisa vana van'wanyana emimoyeni hi ku hangalasa swifaniso swa vana van'wani swo ka swi nga tshamisekanga. Leswi endlaku ku social media masiku lama yi nga ha ri ndhawu yo ya vuhlayiseki eka vantshwa va hina.

Loku nga kona exikarhi ka ku rhumela mahungu na ku bela na riqingho i ku, ku rhumela mahungu loko munhu a nga se za a khoma riqingho ra yena a nge ma voni mahungu lama a nga rhumeriwa wona. Kambe ku belana riqingho, munhu loko a khoma riqingho ra yena loko i n'wi foyinela i vheta a twa mahungu lama a wu lava ku n'wi byela wona hi nkarhi wolowo.

Ya ku va munhu a ti chelela DSTV kaya ra yena, i ku va a kota ku vona leswi a lavaka ku vona swona hi nkarhi wolowo. A kota ku vona na mahungu lama ma endlekaka etikweni hi nkarhi lowu a lavaka wona. A kota ku vona na swivonavoniwa leswi swi nga kona etikweni, ku fana na switori, tifilimi leti kombisiwaka.

Khombo ra mhaka ya ku ya ku xanisa vanhu hi ku tirhisa inthanete eka muxanisi na muxanisiwa mhaka ya ku xanisa vanhu hi ku tirhisa inthanete i ku vanhu va van'wanyani va tirhisa inthanete ku endla swilo swo homboloka vanhu va endla tiakhawunti ta vuxisi leswaku va xanisa vanhu van'wanyani hi ku boxa mahungu lama ma ka ma nga ri ku mona mhaka leyi yi endla leswaku vanhu va sala va nga ri kahle emihleketweni.

Xana mhaka ya ku tirhisa foni ku rhumela hungu swi na switandzhaku leswinene na leswo biha swa njhani switandzhaku leswinene i ku va munhu a kota ku a hatlisa a vona mahungu ya le swi swo ya lama a rhumeke wo ka wona switandzhaku swo biha i ku va munhu a a rhumeliwa mahungu ma nkoka hi nkarhi lowu ivi a ya vona meseji endzhaku ka i tiawara to hlaya i kuma leswaku mahungu lama a rhumeliwe a rhumeliwe wona ma na nkoka a nga ma vonanga hi nkarhi wolowo.

Xivangelo lexi endlaka leswaku data yi durha eka masiku lama i ku engeteriwa ka swilo i ku engeteleriwa ka VAT, loko VAT yi engeteleriwa yi endla leswaku na swilo swi engeteleriwa swi durha, leswi swi endlaku ku data yi durha i ku va vaendli va ti-data kumbe laha data yi yi yi phameriwaku kona va swi tiva leswaku vanhu masiku lama a va hanyi vutomi bya vona va nga ri na data va fanekele ku xava data hambi yi durha.

Pulatifomo ya mahungu yi tshama yi nga hlanganyeli njhani eka tipolotiki, yi tshama yi nga hlanganeli loko ku ri na swilo swo biha leswi humelelaka eka tipolotiki minkarhi yin'wanyani tinhlangano ta mahungu a ti hlanganyeli tipolotiki hi minkarhi hinkwayo.

Hi swihinga leswikulu eka ku katsa ka xidijitali, swihinga leswikulu eka ku katsa ka xidijitali i ku va munhu a kota ku va na ku fikelela eka swilo hinkwaswo leswi humelelaka emisaveni, i ku va munhu a kota na ku va na ku kota ku fikelela swilo hinkwaswo u lo tshama ekaya.

Eka Wi-Fi ya mani na mani xana u vona swi fanerile ku munhu a vekeriwa mpimo wo karhi mayelana na matirhiselo ya data, E-e ndzi vona swi nga fanelanga hikuva munhu wa tirhisa Wi-Fi ya mani na mani hikuva a nga koti ku fikelela ku xava data yo endla swilo swo karhi ku nga va ku fana no fikelela swa xikolo, ku fikelela swo apply a mintirho, ku apply a swilo hinkwaswo leswi swi apulayiwaku ku fana no fikelela mahungu .

Ku katsa ka xidigitali ku hambana njhani na ku ringana ka xidijitali, ku katsa ka xidigitali i ku va ku humelela swilo eka xidijitali ku ringana ka xidijitali i ku va swilo swi endliwa eka xidijitali, ku na ku hambana eka xidijitali na ku ringana ka xidijitali.

Eka vanhu va le mugangeni wa wa mina mi lemukisa mi lemukisiwa ku ta eka mpfula leyi nga ta va yi ri kona masiku lama landzelaka, mi lemukisiwa ku va mi ti hlayisa no hlayisa mindyangu ya n'wina no endla swilo leswi swi nga ta mi sirhelela eka khombo leri taka, vanhu a va kumi swilo swo fanela leswi swi nga ta va endla leswaku vanhu va sirheleleka.

Hi nkarhi wa COVID-i hi dyondzile leswaku eya swa koteka ku va vana va va humesa vuswikoti bya vona loko va dyondza va kuma dyondzo ye le kule kumbe remote learning, leswi swi endla leswaku vana va va na nkarhi wa vona va karhi va kuma vuswikoti bya vona va ri voxe leswi swi endla leswaku va ti nyiketela ngopfu.